Ntho ya pele eo e leng horeng kea etsa ha ke reka moriana e ke e shebana ng. Ntho ya pele e ke hlokomelang ke hore na moriana o theko ya teng ke e jwang. Ke tla ke rata ho reka ha e le thekong e tlase hobane hangata ha se moo motho a nang le tjhelete le ha o rekile moriana o o batla, o reke kgafetsa kgafetsa. Ke tla be ke sena tjhelete ya ho etsa jwalo. Ya bobedi e ke e shebaneng ke puo tsa batho mabapi le moriana ona, haholoholo batho ba kileng ba sebedisa moriana oo. Hore na e ba sebeleditse kapa jwang le melemo ya teng, hore na ha ke sebedisa ee ke sa sebedise yale ena e ke e nkang na melemo ya yona e feta ya yane na.

Nka etsa bo nnete ba hore sepetlele saka se dula se le makgetha ka dinako tsohle. Hape nka etsa hore batho bahiruwa ba hiruweng ba etsa mosebetsi wa bona ka botlalo, le hore bakudi bohle ba fumana thuso eo bae hlokang ka pelenyana hosa hlokahale hore ba emise nako e telele. Mme ha o shebahala ka ngqale motho ha fumana thuso a na tlo e batla, kapa ana e hloka. Le hore batho ba kenyanang mosebetsing ka bokunyata ba fumantshwe kotlo ya bona e balekane e balekaneng kapa ba e ba tshwanetseng hore ba e fumane.

Molao wa pele wao lo itokisetsa ho bolla sepetlele, o lokela hore a ske be anwa tahi kapa a ske be a nwa jwala ho itokisetsa ho lo bolla. Wa bobedi e le hore o lokela ho hlapa ka makgethe, a be makgethe a hlapi a hlapesise a be makgethe. O mong ke hore o lokela ho kutwa moriri o ka pele hore o skebe wa sitisa motho a tlabeng a a mo thusa ho etsa ketso ena. Hape ha a lokela ho etsa thobalano kamora nako e itseng.

Sebakeng seo ke dulang ho sona, re na le matlo a kokelo moo motho a ka yang teng ha a na le bothata kapa ha ikutlwa a se monate. Di dula di butswe ka di nako tsohle hoseng, bosiu le motshehare mme ke mahala. Motho a ka ya neng kapa neng hoya hlola ha a sa ikutlwe hantle. Bohlokwa ba ho enta ke hore motho a itshireletse ho mahloko a teng ka hare kantle ka mona ao motho aka a hahlamelwang ke ona a tseba kapa a sa tsebe. Ke hore motho a kgone hoe poloka.

Mmuso o lokela ho etsa bo nnete ba hore batho ba nang le mangolo ana a bo ngaka ba fumantshwa kwetliso e nepahetseng mme e felletseng ka ho sebetsana le batho ba mofuta oo. Hape masepala kapa mmuso wa rona o tlameha ho hira batho ba nang le tsebo le mangolo ebile ba nang le kwetliso e felletseng ho etsa bo nnete ba hore batho ba ba teng bakeng sa batho bana, ba nang le mathata kapa ba sebetsang ka bophelong bo botle ba kelello. Jwale ke boikarabelo ba mmuso ho etsa bo nnete ba hore batho ba fumantshwa kwetliso e nepahetseng ebile e lekaneng hore ba ka sebetsana le batho ba na.

Nka mo eletsa ka hore a lo bolla sepetlele hona le hore a lo bolla thabeng hobane ha motho a bolla sepetlele, hona le ditshebetso tseo ditshebetso tsa sepetlele ha o di patalle ke mahala. Mme motho a ka o thusang o na le mangolo a ho etsa seo, mme o tlabe a sa etse ntho a sa tsebeng. Sepetlele ho na le tlhokomelo ya bophelo bo botle hape ha o ka etsahala hore motho a kule a ka kgona ho fumantshwa thuso eo a e hlokang ka nako eo a e hlokang. Hao tshwane le thabeng hobane thbeng motho a ka nna a shwa kapa a hlokahala, hosa tsejwe hore na o o bolailwe ke eng. E le di mahloko a fumanweng hona thabeng ha a bolla.

Nka rata ho tsebisa banna hore hase mohlolo kapa ha se ntho e mpe hore ha amehile kapo hona le ntho eo a sa mo hantle. Hase mohlolo hore a ka lla a skaba, a shwela tharing ka baka la mantswe a seSotho a reng monna ke nku ha lle. Monna o lokela ho tsamaya a lo batla thuso ha o na le seo se sa mo tshwarang hantle, hobane bohlokwa ba ho kelello e bohlokwa haholo mothong wa ntate. Mme a ke se kgone ho tswela pele a hatehile maikutlo hobane ha tlo kgona ho nahana hantle ebile di ntho tsa tlo di etsang ha di tlo ba ka tsela e nepahetseng hobane o na le kgatello ya maikutlo. Sena se ka mo etsa se ka etsa banna hore ba iphumane ba nwa tahi mme ba lahlehelwa ke maphelo a bona. Hobane ba tshaba hore batho ba tla reng ha ba tsamaya ba lo batla thuso.

Batswadi ba ba ngata ba bana ba banana ba iphumana ba le boemong bona, empa dikeletso tse nka ba fang tsona. Nnaa ke ka rata hore ba amohele boemo bo ba ba iphumanang ba le kahare ho ona, hobane ka nnete ha ono hore ba ka kgutlisetsa nako morao, ho fetola seemo se ba iphumanang ba leka ho sona. Ya bobedi hore ba fe bana ba bona lerato le mofuthu le tshehetso eo ba e hlokang hobane hangata bana bana ha ba le bo sekolong, ba fumana ba batho ba bangata ba ba tsheha kapa ba ba rohakwa ka tlasa boemo boo ba iphumanang ba le ka ho bona. Hape ke karata hore ba rute bana ba bona ba ba tataise tseleng, ba ba fe le tshehetso. Le ba le hore ba ba kgalemele ka thata hore phoso ya mofuta ona e seke ya etsahala hape.